Thina kukulahlekelwa kwethu ngumzali, iimfuno zeinshorensi zaye zasikhawulezela kakhulu ngoba zange kudlule neeyure eziyi-twenty-four phambi kokuba babe zonke iimfuno zethu sezenziwe. Ukutsho oko ukuba bakhuphe le mali kwakufuneka ikhutshiwe ukuze sikwazi ukwenza amalungiselelo okungcwaba umzali wethu.

Xa kuthe kwenzeka waboleka imali kwaye wabe uyazi ukuba uzokuyibhatala ngendlela entle iye incedisane nayo i-credit score yakho ukuba mayenyuke kwaye ibe ntle. Ngoko ke xa uboleka imali kufuneka wenze ukuba uqinisekise ukuba uyibhatala ngexesha nangale migaqo ibekiweyo.

Izinto ke ezibalulekileyo kwi-inshorensi yexeshana zizinto ezifana nokungena esibhedlele okanye imfundo yomntwana okanye izinto ezifana nee-minor accident, ndingayibeka kanjalo.

Le mali ye-UIF etsaliweyo ithetha i-Unemployment Insurance Fund. Le mali incedisana nawe ukuba xa kuthe kwenzeka waphelelwa ngumsebenzi, ungasebenzi, uyakwazi ukubhalela ukuba ufumane le mali ibimane itsalwa inyanga nenyanga kwenzela ukwazi ntoba umelane nezinto zemihla ngemihla ezidinga imali.

Abantu ababolekisa ngeemali soze ukwazi uboleka imali engangokuba ufuna uthenga indlu ngoba bona i-interest yabo inkulu kakhulu. Ngoko kungcono intoba imali enjalo uyiboleke ebhankini apho uzokwazi intoba i-interest yakho ingabikho nkulu kwaye incedisane nokuba yenyuse ne-credit score yakho.

Inzala iye ixhomekeke kuloo bhanki uboleka kuyo imali kwaye ixhomekeka nokubeni imali ofuna ukuyibeka phantsi xa uthenga le moto nale ufuna ukuyithatha ebhankini ukuba ingakanani na.

Okokuqala, xa uyovula ikhadi ebhanki kufuneka ube ne-ID, emveni koba ufumene i-ID yakho uye ebhanki uphethe i-ID yakho kunye ne-proof of residence, which, leyo yile ibonisa apho uhlala khona. Emveni koko ungaya ke ebhanki bazokunceda.

Nam ndikuwo umgalelo njengabo oomama abadala kwaye le mali iyancedisana nemeko yam yasendlini ngoba xa ithe yafika kum uyabonakala umahluko wezinto endiye ndiyenze, ndizenze ngayo apha endlini.

Ukuya koomatshonisa kuba usematyaleni kukuzifaka kwamanye amatyala amakhulu. Makuzanywe intoba apha endlini kubekho izinto ezingenziwa ezisuswayo ukuze kukwazi ukubhatalwa la matyala akhoyo kancinci kancinci ngoba xa uyothatha elinye ityala kuba ufuna ucima elinye ityala, uzenzele elinye ityala elikhulu.

Imali yetyala kuthenga izinto ezingabalulekanga. Imali yetyala yeyokuba uthenge into oyaziyo uba izotshintsha ubomi bakho.

Kuba mnandi xa ukwazi uba noba awusasebenzi ibe khona into oyibekayo endlini kukwazi ukulala kudliwe okanye kubhatalwe nerenti yendawo enihlala kuyo uba niyarenta. Ngoko iyanceda i-UIF kwizinto ezinjalo.

Iyanceda into yoba umzali ayisebenzise ifowuni ukuhlawula iinto ezifana nezikolo ngoba abazali baye kwenzeke ukuba ayinike umntana, umntana imali ayisebenzise ngeento ezirongo. Ibangele ukuba makakhutshwe nasesikolweni okanye angafumani kwa ii-results ezo zakhe esikolweni. Ngoko eyefowuni uyayazi ukuba imali iphuma kakuhle kuye iya ngqo esikolweni.

Xa umntu esenza utyalomali, leyo mali iyanceda ukuba ukhe uyiyeke ibe nenzala yayo. Ungadli imali le uyityalileyo koko udle inzala yodwa emalini yakho.